Dibese ha di fane ka tshebeletso ya boleng ho batho ba rona ba baholo. Ho ba re a tseba batho ba baholo ba lla di-arthritis le ka mangwele. Jwale ha ba palama dibese, ho ba boima haholoholo ha ba tlameile ho nyolla maoto ho palama. Le ha ba theoha ho ba boima. Mme re a tseba hore bese e tsamaya ka nako, haholoholo e tsamaya hoseng kapa mantsibuya. Jwale batho ba bang ba baholo ka nako tseno, ho boima hore ba tsohe. Mme ba bona ke nako tsa bona tsa ho nwa dipilisi. Jwale dibese di lokela ho etsa ka hohle hore di thuse batho ba rona ba baholo.

Bakganni ba hloka mamello tseleng hobane ho bohlokwa haholoholo hore re kganne ka mamello. Ha re sa kganne ka mamello le ka boikarabelo, re ka lahlehelwa ke maphelo a rona. Tseleng ke maphelo a mangata mono tseleng. Jwale o kganna ka boikarabelo le mamello, o ka pholosa maphelo a mangata eseng bao feela. Bakganni ba ditekesi ba atisa ho tsamaya ka dibetsa tse kareng dithunya le diphafa, mme sena ba re ba tsamaya ka tsona ho ba ba itshireletsa mme ha re tsebe ba itshireletsa ho se fe? Hoba ke bona ba merusu haholoholo mebileng ya rona.

Dintle tsa e-hailing ke hore e kgona ho tshwarella nako, e tseba ho lata moo dulang ebe eo theole moo wena o batlang teng. Mme o kgona ho bitsa ka nako enngwe le enngwe, le enngwe eo wena oe batlang. Mme ditheko tsa yona ha di hodimo haholo. Jwale dimpe tsa yona ke hore ehailing ha ya bolokeha. Ba re nka poho batho ba , ba bolaya, mme ba hlekefetsa batho ba bo mme ka tsela tse fapaneng. Mme ba bang ba bona ba ba utswa, ebe ba ba bolaya.

Ke ne ke tshohile haholo itse ke elellwa hore fesetere ke dutseng ka pela yona e kenelwa ke moya. Mme ya ba ke tsebisa hore ehlile-ehlile fesetere ke dutseng ka e kenelwa ke moya, mme ke ikutlwa ke sa bolokeha. Mme seo ke hore ne ke tshohile haholo hoo ke ne ke sa tsebe le ho bua le jwale tje ntse ke sokola ho bua ka seo se le se etsahetse hara sefofane. Sona se ne se tsamaya hantle empa festere eo e ne kenwa ke moya ke yona e ne sa ntshwara hantle. Ke ile ka hloka mme ke ile ka nne ka tloswa mo ne ke dutse teng hobane ke sa ikutlwe hantle. Mme eme ha re fihla boema sefofane, eya e tla lokiswa nthweo.

Taba ya ho hirisa makoloi ke taba e thusang haholoholo. Hoba batho ba bangata ha ba sa rata ho sebedisa ditekesi ho ba ba di bona di sa bolokeha, direnkeng ba bona ho sa bolokeha . Jwale makoloi ana a hiriswang a ba tswela molemo haholoholo, mme ba kgona ho ya hohle moo ba batlang ho ya teng mme ba fihla hape ka nako.

Se etsang hore ke kgethe e nngwe ke se ke ka kgetha e nngwe lebaka ke theko. Ho ya ka ya theko hore na ba tla batla mpitsa bokae? Hape ke sheba hore bohole ba tsona ke bohole bo bokae? Hoba hangata tse ding di hole haholo, nako o tlamehileng ho e emela hore e tle ho wena ke nako e telele haholo. Jwale ho betere o nke e haufinyane, mme e sa bitsing haholo.

Jwalo ka le bona hore e se ntse e le mariha, mme ho ba lefifi ka pele. Le tswa ka matlung ho le lefifi, le kgutla ho lefifi, hape ha la bolokeha. Mme le sokola ho palama ha le tla mosebetsing, kapa la kgutlela mahae. Jwale ne ke tlile ka hore nna ke tlo tla le tsamaisa mme ke tla le isa mahae, mme ke le late mahae ho tla mosebetsing. Jwale ho ka ba bobebe ha e mong le mong a ka ntsha tjhelete e kalo ka four hundred, mme ka seo ke tla mo nka mosebetsing ke mo ise hae. Ke mo late hae, ke mo tlise mosebetsing. Hape, o tlabe a bolokehile mme a sa sa hloke seo a tla se palama, mme a sa tshwenyeha hore o tla palama a tswa mosebetsing.

Mme le ntate ke lwanne, hwa etsahala hore Thabo a tlise koloi. A re ke mo tshwarele yona hanyane, athe ke koloi ya boshodu. Jwale Thabo o wa e pheya o re ke ya hae. Mme mapolesa ae nkile ho ba ba nahana hore ke nna ae utswitseng. Jwale nna a ka be ka se etsa se jwalo hoba haesale ke ituletse ka tlung. Thabo ke yena a tlileng ka koloi ho nna e le hore Thabo ke mo qetetse bekeng tsa ho feta. Ke hona ne ke kopana le yena a tlisa koloi, a re ke mo tshwarele yona. Jwale mapolesa a re a nka, a nkisa tjhankaneng hoba ba ntshwere ka thepa ya boshodu.

Dipalangwa tsa lekeisheneng di kgona ho palamisa bohle, empa re a tseba hore mang le mang o na le kgetho ya ho palama seo yena a se batlang. Jwale mang le mang wa ikgethela hore o palama eng ka nako e feng? Ha yena a ratile. Jwale ha ke bone dipalangwa tse ding di sa hlokeha, empa tseo tse teng lekeisheneng di teng ho ba di ngata haholo ditekesi, mme di a re ananela.